Mashonisa ke kopa ho o hlalosetsa, jwalo ka ha o tseba hore ke kadimile tjhelete ho wena. Ke kopa o be le mamello le nna ka lebaka la hobane jwale ke na le mathata ao e bang ke sa kopane le ona. Empa tjhelete ya hao ke tla e lokisa, kea tseba le hore na e tswala bokae hammoho le hore na tswela yona e seng ke e kolota ke bokae. Ke tla kopa ka hore ha ke patala tjhelete eo, ke tse ke qale ka tswala ya teng, ke bolae tswala ya teng pele ke ntano ho tla ka seqaqa seo e bang ke se adimile. Ka hoo kea kopa hore o be le mamello le nna hobaneng hobane. Ke na le mathata a tjhelete ao e bang ke shebane le ona hona jwale, Empa kea o tshepisa hore e se kgale ke tla o lefa, ke kopa o be le mamello le nna, ke tla e lefa tjhelete eo ke bang ke e adimile.

Ha o lokela ho reka thepa naheng tse ding, o lokela ke hore o be le tjhelete lekareteng la hao la banka. Mme o sebedise online purchasing. kapa ho reka online ho internet. O tla patala ka lekarete leo la hao ka dinomoro tseo tsa lekarete. Hobane ha o batla thepa e tswang naheng tse ding kapa e naheng tse ding, o kekeng wa kgona ho sebedisa dikarete tsa mokitlane. O lokela hore o sebedise karete ya Visa kapa Master card, eo e leng hore e amohelehile dinaheng tse ding, ho tle o kgone ho reka thepa eo o batlang ho reka naheng tse ding. Ntle le moo o kekeng wa kgona ho reka thepa dinaheng tse ding ntle le keletso ena eo ke fanang ka yona ya ho reka ka lekarete la Visa kapa Master card kapa yona Maestro card.

Ke letseditse mona bankeng ka lebaka la hore ke batla ho le tsebisa hore sekoloto seo le bolelang ka sona ha ke se tsebe. Ka lebaka la hore ha ke tla ke tlo kadima tjhelete ho lona bankeng, le mpolella ka sekoloto seo ke se entseng seo e bang nna ha ke se hopole ke se etsa. Mohlomong ho na le motho nakong ya ho feta ke ile ke ka lahlehelwa ke ditokomane, kapa yona bukana ya boitsebiso. Eo e bang nka nahana hore motho eo a neng a nkile bukana eo ya ka ya boitsebiso, ke yena a ileng a bula dikoloto ka yona. Ke ka hoo nna ha ke tla ba nkeng ke tlo kadima tjhelete, ke hlahella hore kea kolota. Ke lona lebaka le entseng hore ke founele mona bankeng kajeno. Ke lakatsa ho le tsebisa hore ho ka ba ho ka etsahala hore ebe hona le motho eo e bang o butse dikoloto ka nna. Ke ka hona nna ke sa kgoneng ho fumana thuso ya ho kadingwa tjhelete ke banka.

Nna ke motho ya nang le taelo ya ho patala jwalo ka ha ke tshepisitse hore ke tla patala kgwedi le kgwedi tjhelete eo e bang ke kadimme bankeng. Hobane kea tseba hore kgwedi le kgwedi ke dula ke kenelwa ke tjhelete ho tswa mohiring wa ka mosebetsing. Ka hoo, ke laetse bankeng hore ke tla kgona hore ke patale tjhelete ya bona hang feela ka beke ya pele kgweding e ntjha. E tla be e le ha ke fumane tjhelete mme nkekeng ka ba swetsa hohang bang ba banka, hobane ba nthusitse ka tjhelete. Ka hoo, ke ka hona ke reng ke tla kgona hore ke patale tjhelete ya bona kgwedi le kgwedi, ho fihlela ke bile ke qeta sekoloto seo sa banka. Hobane kea tshepa hore kgwedi le kgwedi ke kenelwa ke tjhelete e tswang mosebetsing.